Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketoroniki go ka thusa motshameko go itlosa bodutu ka nako e rileng, ka gonne go dira jalo go fa motho lethabo go mo tsenya mo maemong a a nang le kgatelopele le go thusa maikutlo go itlhokomela. Seno gape se ka tokafatsa bokgoni. Bokgoni jwa go akanya ka potlako go rulaganya le go direla diphetogo ka bonako, fa ntse a itumelela motshameko ka botswerere jalo.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko, ka gonne batho ba ka nna ba itumedisa ka go tshameka mo metshamekong ya eleketeroniki fela mo mafelong a itshetlegile mme ba se ke ba tsena mo metshamekong ya setso. Seno se ka bakela phokotso ya ditsela tsa boitlhophelo le boithabiso jo bo farologaneng, mme go tlhokega gore batho ba akanye ka go tsena metshameko ya setso mo botshelong jwa bone go tlamela gore go nne le boithabiso jo bo fapaneng.

Fa o batla motshameko o mošwa o nang le kgaisano e tseneletseng e ka kgotheletsa go leka go tshameka metshameko ya strategy le battle royale kgotsa competitive online multiplayer games. Metshameko e ne e kgatlhisa ka gonne e go dira gore o rulaganye, o akanya ka potlako, o itlhopela maano, mme o lefa gare ga batshameki ba bangwe. Se ka ise se ka akaretsa Fortnite League of Legends kapa Chess dot com e thusa go dira boithabiso jo bo nang le kgatelelo pele le go leka bokgoni jwa gagwe.

Didiriswa tsa se eleketoroniki di fetola tsela e metshameko e tumileng go ipona e tshamekiwang ka yone, ka gonne batho ba ka tshameka le ba bangwe mafatsheng a farologaneng ka nako e tshwanang. Seno se oketsa kgaisano go thusa metshameko go nna e e tseneletseng le go thusa go feta medi ya setso ya go tshameka ka lefelo le itsheka tlileng. Go tla leletsa metshameko e tumelelo gompieno e tla nna le dikarolo tsa inthanete le botswerere jo bo kwa godimo go kgothaletsa boithabiso le kgatelopele ya batshameki.

Ke gore e thusa go itlosa bodutu e fa boithabiso, mme ka go thusa gore o akanye ka potlako e ka go thusa go rulaganya le mano. Se se dirang gore ke se karata ka kgaisano e e tseneletseng go kgona go tshameka le ditsala kgotsa batshameki ba bangwe mafatsheng a a farologaneng. E ka dira diphetogo dikarolo tse di ikanngwang tse di tsweletseng mo metshamekong gape ke monate go leka bokgoni jwa me e le go bona kgatelopele mo metshamekong ka nako e rileng.

Didiriswa tse di tshwanetseng e ka nna computer e ka nna tablet e ka nna smartphone ena lebe le le siameng le data kgotsa inthanete. Inthanete e leng gore e tsweletse ebile e ya potlaka ka go netefatsa gore motshameko o tsamaya sentle le dikgwetlo. O ka tlhoka account e kgotsa software e maleba fa motshameko o tlhokegang gore o download kgotsa mo go yone. Metshameko e e tumileng mo inthaneteng e ka akaretsa Fortnite, battle royale kgatlhisang kgaisano e ka nna League of Legends e ka nna Chess dot com go tshameka kgaisano ka botswerere ka internet.

Ga o tshameka motshameko mo inthaneteng o sa kgaotse o ka ama maikutlo a gagwe o ka ama le mmele wa gago ka tsela e leng gore ga ya siama. Seno se ka go bakela go tlhakanya go ikutlwa o lapile go eletsa boroko thata le go fokotsa nako ya gore o dirise tse di botlhokwa. Gape go ka kgoreletsa dikamano tsa go le batho ka tlhagiso ya botshelo jwa nnete. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke League of Legends ka gonne ke kgaisano e tseneletseng e kgothaletsa le boitshwarelo mme e thusa gore o leke maano le bokgoni jwame ka nako e tshwanelang.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e dirisa inthanete go tsamaisa tshedimosetso ka nako ya nnete. O kgona go tshameka le batshameki ba bangwe go lemoga diphetogo metshamekong le go fetola maemo ka botswerere fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. O tlhoka go o tlhoka tablet, o tlhoka computer, o tlhoka inthanete e tseneleng potlako o tlhoka account-o motshameko. Fa motshameko o tlhokega go kgotsa gore o download-e download-e ditlhophiso data e lekaneng e tla go thusang gore o tshameke nako e telele ntle le go kgaolwa.

Mabaka a ka dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke motshameko wa mo inthaneteng bosigo ke a gore go itlosa bodutu le go itumedisa morago letsatsi le le leele kapa letsatsi le le tletseng. Go buisana le ditsala le batshameki ba bangwe ba mafatsheng a farologaneng. Go leka kagisano le bokgoni jwa bone mo motshamekong fa mongwe a sa batle go reka data e kwa godimo a ka dira tse di latelang, a ka tshameka ka Wi-Fi ya mahala mo lefelong le le nang le inthanete a ka dira data saving settings mo motshamekong fa go kgonega, a tshameka metsotso e oketsegileng fela fa a na le data e e lekaneng le go fokotsa ditshenyegelo.